Evukorhokeri bya mabazi swi fanekele swi va na swikombelo swo ku va na mabazi lama tsariwaka leswaku lama maya kwihi na le kwini naswona mabazi ya fanekele ya endleriwa emapatu ya wona laha ya nga ta kota ku famba ya nga kanganyisiwi na ku va naswona a ku fanele ku va na tindhawu leti nga endleriwa eku mabazi ya kota ku yima na vana va ta ku khandziya kona va hlayisekile.

Switandzhaku swo ku movha yi hundza eka ti toll gate va nga va nga hakelanga i vugevenga lebyi byi endlaka leswaku vanhu va heta va khomiwa minkama yin'wanyani va kota va endla va hetelela va endla etinghozi ta timovha laha va chayisana ka timovha tin'wanyana leswi endlaka leswaku vanhu va lahlekeriwa hi swi timovha ta vona hi ku ti va ti vavisekile leswi naswona swi endliwa ku e ikhonomi yi wa hikuva loko vanhu va famba hi timovha va nga hakeli toll gate e ti toll gate ti endla ku tlakusiwa ikhonomi tanihileswi vanhu va hakelaka eka tona.

Eswilo leswintshwa leswi vumbeke vumundzuku bya ku rhwala nhundzu hi swiporo i swilo swo fana na ku endliwa ti train ta nyuwana leti ti tsutsumaka ku tlula le ta khale naswona ti suka endhawini ti hatla ti fika endhawini yin'wanyana hi xikadyana lexitsongo naswona hi wona eswiporo swi lunghisiwile leswi endlaku eti train ti hatla ti famba ti nga siveli hi nchumu.

Swivangelo leswikulu i ku vachayeri va mabazi va chayela va karhele hikuva chaya emimpfhuka yo leha va nga ri na ku wisa swin'wanyana i ku loko va ri ku chayeleni va va va ri va meyerile naswona leswi endlaka ku va hetelela va khomiwa hi vurhongo leswi vangelaka etimhangu ta magondzo ta le magondzweni mhaka yin'wanyana i ku va chayela tibazi leti ku kumaku yi fambe mimpfhuka yo leha ti nga sevisiwi leswi hetelelaka swi endla leswaku ku va na timhangu ta le madzongweni.

Va endlile leswaku vanhu va fanekele va sungula va kuma mpfumelelo va nga si fambisa etinhundzu emagondzweni van'wanyana swin'wana leswi nga endli i ku vekiwa emaphorisa ya le magondzweni leswaku va kambisisa leswaku vanhu lava va fambaka na swilo kumbe va tleketlaku enhundzu emagondzweni va endla eswilo swa vona hi le nawini na swo leswi va swi tleketlaka swa ku swi le nawini leswi endliwaku ku va na nsirhelelo kumbe vuhlayiseki loko ku karhi ku tleketliwa enhundzu emagondzweni.

A ndzi ta ya eCape Town hikuva i khale ndzi lava ku ya naswona a ndzo kala mali ya ku ya loko ndzo nyikiwa ethikithi ra mahala a ndzi ta sungula ndzi ya kona kambe ku ya vona endhawu yo fana na le Roben Irland laha mupresidente wa hina wa khale loyi a nga lova ni ni ri laha a khomiweke kona.

Ndzi tiva tinxaka letikulu to fana vatleketli va timovha na swiambalo na swilo leswi nga swo fana na swakudya leswi nga cheriwa ndzeni ka ti can kumbe tibikiri leswi tleketliwaka hi nhundzu hi ku tirhisa e ti ship emalwandle.

U fanekele a chayela thekisi ya yena hi vukheta a nga tsutsumisi ngopfu naswona a nga lwi na vanhu loko a karhi a chayela xin'wanyana i ku va na mahanyelo lamanene hikuva vachayeri vo tala va mathekisi a va na mahanyelo.

A ndzi ta n'wi vona hi ku n'wi khoma voko loko a karhi a khandziya eswitepisi leswi naswona a ndzi ta endla leswaku loko a khandziya kumbe a jika ndzi tshama ndzi ri laha tlhelo ka yena ndzi n'wi khoma ndzi n'wi koka leswi nga ta khandziya kahle a nga tikiseriwiki.

Leswi swi endla leswaku hi kota ku vona tindhawu ta ndzhaka hi vukulu ka ka ka byona na swin'wana swi endla leswaku tindhawu ta ndzhaka ti tshama ti ri letinene hikuva e vanhu a va kona koti ku hlayisa tindhawu letiya ta ndzhaka loko va fambafamba eka tona van'wanyana va onha swilo kambe loko va famba hi swihahampfhukaphatsa swi endle leswaku swilo swa ndzhaka swi nga onhaki.

E vu etindlela leti tolovelekeke ta vutleketli eAfrika-Dzonga i tindlela to fana no tirhisa mabazi na timovha hi swona leswi tolovelekeke ngopfu na swin'wanyana swo fana na tithekisi na swo tirhisa etitireyini hi swona swi nga toloveleka ngopfu.

Ku tirhisa Rikshow ku fambafamba etindhawini to tala ta matimu swi endla leswaku ku hetelela u kota ku tiva matimu yo tala kambe swin'wana leswo biha i ku swi hetelela swi ku dyela mali yo tala u nga ha voni laha mali ya wena hi helelaka kona.

Ndzi vona ku ri i mavonelo ya kahle ya ku leswaku vanhu lava tirhisaka mudende va hunguteriwa enxavo kumbe se wa nxavo hi ku e mali leyi va yi holaka mudende a yi ringanelanga ku kota ku va kuma swilo hinkwaswo leswi faneleke swa ku tirhisa siku na siku loko vo kota ku hunguteriwa enxavo swi nga endla leswaku va kota ku kuma swilo swo tala hi swimalana xitsongwana va nga na xona.

Namuntlha a ndzi famba hi thekisi ya xikolo laha hi nga fika yimisiwa hi maphorisa ya le magondzweni va hi xewete kahle naswona va kota ku va lava ku vona elayisense ya muchayeri laha va nga nyikiwa yona nakona va langutisa leswaku hinkwaswo swo fambelana na thekisi swi muchayeri u na swona leswi swi endle leswaku ntokoto lowu va nga ha nyiketa wona wu va kahle naswona swi ndzi swi tsakerile hi ku a hi za nga hi teka nkarhi wo leha.

U fanekele u endla vulavisisi hi ndhawu leyi u faneleke u lavaka ku endzela yona ku tiva leswaku ku na mavabyi ya ya njhani lama ya nga tala ndhawini liya wu kota ku ya eka dokodela ya wena ku a ya ku tlhavela enayiti yo sivela mavabyi ya tani u fanekele u tiva ni leswaku eswilo swa swi hakeriwa njhani laha u yaka kona hikuva emu etindhawini tin'wana ta maendzo ti lava mali yo tala u nga ri na mali yo ringanela ku u kota ku yi tirhisa.

Etinxaka letikulu ta switirhisiwa swa swiporo i i swi fana na leswi swi tirhisiwaka etimayini hi yona leyi ni yi tivaka ku nga nxaka leyikulu hi ku timayini to tala ti tirhisa swiporo ku fambisa fambisa swilo swo fana na golidi na misava na swin'wana na swin'wanyana yin'wanyana nxaka leyi yi tirhisi ya switirhisiwa swa swiporo hi leyo tleketla vanhu ku yi hala na hala hi yona ndzi yi tiva ku nga leyikulu.

Ndzi nga endla leswaku emuchayeri wa bazi a famba a karhi a va na tindhawu laha a yimaka a wisaka leswi nga endla leswaku a kota ku kuma matimba lamantshwa a kota ku chayela a ya mahlweni hi ku loko o chayela a nga wisi swiendla ku ku hetelela ku va na timhangu e emagondzweni.

Eya a ndzi ta n'wi pfuna e mudyondzisi loyi wa mudende hi ku i mhaka ya kahle yo pfuna hi vadyuhari ku va endla swilo leswi va tsandzekaka swona. A ndzi ta va komba ku i thikithi ra bazi ri xaviwa njhani kumbe ndzi va xavela hi hi ndzexe.

E mabazi lama fambaka mpfhuka wo leha ya na milawu leyi tiyeke mayelana ndzhwalo lowu munhu a a fambaka na wona hikuva mabazi lama ma famba e mpfhuka wo leha swinene naswona e ndzhwalo wa tika so munhu i faneke a famba ni ndzhwalo lowu nga tikiki ku tlula e mpimo lowu va milawu va nga wu veka.

E vakhandziyi va faneke va vonisisa leswaku e bazi leyi va fambaka hi yona loko va nga si yi khandziya i bazi leyi yi nga leyinene naswona xin'wana lexi va faneke va xi endla i ku loko va ri ebazini va faneke va boha mabandi leswaku loko ko endleka nghozi va nga vaviseki.

A ndzi ta endla leswaku loko si ndzi fike exitichini xa petirolo ndzi langutisisa matlhelo hinkwawo leswaku a ku na swigevenga naswona loko ndzi chika emovheni ndzi khiyela movha ya mina.

Ndzi faneke ndzi langutisa e xiyimo xa xitichi xa petirolo leswaku xi njhani. Ndzi faneke ndzi vona leswaku e xi petiroli exitichi lexi xa petiroli xi le ka ndhawu leyi ku nga hlayiseka na naswona e vanhu lava nga kona laha exitichini xa petirolo i vanhu lava ti kombaka va tshembeka.

E swa tibazi swi sivela ku vanhu lava ti tshegeke ku famba hi tona ti bazi leri kumbe ku famba hi swifambo swa mani na mani ku va ya emintirhweni van'wanyana va ya eswikolweni hi ku loko va ri eku ri na switereka swa mabazi tibazi ti va ti nga fambi ene vanhu lava fambaka hi tona tibazi leti siku na siku va hetelela va va siyeke mpfhukeni.

E xitichini xa mabazi lexi hlomisiweke kahle xi faneke xi va na swona xi faneke xi va na switirhisiwa swo fana na tindhawu to tshama ka swona leswaku xi kota ku khathalela swilaveko swa vakhandziyi naswona swi fanekele swi va swi ri na ndhawu yo tintshunxa kumbe tithoyileti laha vakhandziyi va nga ta kota ku ti tirhisa.

A rixile tatana a ndzi la ta mi tivisa leswaku eya nhundzu ya n'wina a yi se fika laha of entry ya hina. Leswi hi langutise hi ku a ku ri na mbhukuto wa mati lowu a wu ri kona elwandle naswona xikepe lexi a xi tisa e nhundzu ya n'wina xi boheke ku cinca e mafambelo ya xona ya ntolovelo xi xi famba hi ndlela yo leha hi swona leswi endlaka ku nhundzu ya n'wina yi nga si fika. Kambe ndza mi tshembisa nkarhi lowu nhundzu ya n'wina yi nga yi nga ta fika hi wona ndzi ta mi fonela ndzi mi endla leswaku i fika ka n'wehe hi xihatla.

A ndzi ta vutisa vanhu lava va tshamaka edorobeni rereriya e tindlela to vuyela ebazini leri ndzi nga ta hi rona kumbe ndzi kuma mutirhi wa kwalaya exitichini a nga ta ni komba leswaku bazi ri ndzi nga ta hi rona hi rini.

Ina tilori leti nhundzu a ti faneke ti endliwa patu ra rona ra tona hikuva hi xitalo e ma e minghozi leyi endlekaka emapatwini yi va yi va yi vange hi tilori leti rhwalaka nhundzu. Hi ku hi ku vona tin'wanyani ti chayisana na timovha tin'wana leti rhwaleke nhundzu, tinhundzu ya tona yi wa yi tata patu. Leswi hi nga swi sivela hi ku e tilori leti ti kuma e gondzo ra tona laha tona ti ri toxe ti nga ti famba kona.

E mfumo leswi wu nga swi endlisa hi ku nyika vadyuhari e makhadi lama va nga ta fika va ma tirhisa loko va fika emabazini. Leswi ta endla leswaku va kota ku tleketliwa hi mabazi lama hambanahambana va nga hakeli nchumu tanihileswi mfumo wu nga ta va wu hakerile.

E ku lulamisa mhaka leyi ku nga vulavuriwa na vanhu lava own-aka bolt leswaku e vachayeri lava va va vulavula na vona leswaku va faneke va pfumelela e vanhu va ta ni vanghana va vona hi ku leswo va alela ku va ta ni vanhu van'wanyana swi hoxekile ngopfu.

Vafambi va milenge nivusiku va faneke va endla leswaku loko va famba va va mbale swilo leswi kotaku ku vonaka leswaku va nga chayisiwi tanihileswi i vanhu lava vo tala va chayisiwaka va chayisiwa hi ku va va va mbale swilo leswi nga vonangikiki. Naswona vafambi va milenge va faneke va nga fambi emagondzweni exikarhi ka magondzo hi ku leswi swi ta endla leswaku va chayisiwa naswona vachayeri va timovha va faneke va make sure ku loko va karhi va chayela va va va layite ma-light va kota ku langutisa na ti- surrounding ta vona leswaku va nga koti ku chayisa vanhu.

Eswitandzhaku swi humelela hi nghozi hi movha leyi u nga lomba, swi fana leswaku ku faneleke u tikuma u hakela mali yo tala wu hakela movha leyi ku a wu lo lomba a ku nga ri ya wena.

I bindzu ra tibazi vanhu vo xavisa va pfuneka swinene hikuva va kota ku ya va ya xavisa swilo leswi va swi xavisaka ekusuhi na ndhawu leyi vanhu va khandziyaka tibazi kona.

Ebindzu ra mathekisi i bindzu leri nga na swilo swo hambanahambana ngopfu. Loko epetiroli yi tlakuka evamathekisi va tlakusa e ntsengo wa ku hakela hikuva na vona va fanele va kota ku xava petiroli va tlhela va sala hi mali yo tihanyisa kambe loko wu ya ntsengo wa petirolo wu ya hansi, a va ha ehlisi.

Evuhlayiseki bya tindlela lomu mapatwini ndzi nga tiyisisa hi ku va vanhu va fanekele va chayela va nga nwanga va kumbe va nga tekanga swidzidziharisi. Leswi ta endla leswaku vanhu va kota ku chayela hi vukheta leswaku ku tlhela ku va hlayisekile lomu magondzweni .

Ndzi nga ti twa ndzi hlundzukile swinene loko ndzi jahile kambe gondzo leri ni nga ri teka ndzi kuma ku ri siverile hi titiraka. Etitiraka ti fanekele ti endleriwa egondzo ra tona n'winyi laha ti nga kotaka ku famba ti ri wexe tanihileswi loko ti tele ti sivela etimovha letintsongo.

Leswi a swi fanelanga hikuva swi endla leswaku vakhandziyi va mabazi va tikeriwa swinene tanihileswi va fanekele va hakela timali to hambana lembe na lembe.

E ku kokela endzhaku loko u va ka kona loko swihahampfhuka swi karhi swi famba swi va swi vangiwa hi xipidi lexi fanekele swi famba swona, ni moya lowu swi fanekele swi wu tlula ku swi kota ku haha.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko a ku tirha munhu un'wanyana a faneleke a landza exaka ra vona, naswona u kuma ku ambulense a yi le kusuhi ku fana na leswi vona va endlaka loko ku tirhisa tiambulense hi ndlela yo ka yi nga ri ya ntirho.

E ku tirhisa xihahampfhukaphatsa ku endla ku endzela kumbe maendlelo ya le ndhawini swiendla leswaku endhawu leyi hi yi endzelaka vanhu va kota ku yi vona kusukela ehenhla, ende swi endla leswaku vanhu va nga thyakisi ndhawu leyi. Swilo leswi nga kwala ka ndhawu leyi swi tshama swi ri swilo leswinene ngopfu.

Swi vangiwa hi ku va tiambulense ti va tirhile tintsongo ti nga hlayelangi naswona swin'wanyana i ku vatirhi kumbe vachayeri va tiambulense va teka tiambulense va ya ti tirhisa swilo swo biha va nga endli swilo leswi nga fambelaneki na ntirho. Leswi swi nga lulamisiwa hi ku kuma tiambulense leti nga tala naswona swin'wana leswi nga endliwa i ku vanhu va fanekele va leteriwa hi tindlela leti va tirhisaka tiambulense leti.

Ndzi nga endla leswaku ndzi ya e police station ndzi ya ndzi ya report-a xikanyakanya ka mina xi yiviwile naswona ndzi nga tlhelela endzhaku hi milenge.

Emali leyi hakeriwaka eka ti-toll gate yi teka yi tirhisiwa ku lunghisiwa mapatu na ku hakela vanhu lava tirhaka eka ka ti-toll gate leti. Leswi endla swi pfuna hikuva vanhu lava kalaka mitirho va ta kuma mitirho hi mhaka swona.

Eswilo leswi endlaka leswaku wa na nghozi ya timovha lomu mapatwini hi minkarhi ya Makhisimusi ngopfungopfu, i swilo leswi swi katsa na ku ku vanhu va chayela timovha va dakwile kumbe va pyopyiwile, leswi nga papalatiwa hi ku hlohletela vanhu leswaku va fanele va nga chayeli timovha loko va nwile mabyalwa.

Khensani a nga endla leswaku a nyika n'wana na yena mali leyi ringaneleke. A nga sungula ku nyiketa n'wana wa yena e mali yo ringana three hundred, kambe a n'wi khomisa ni khadi leswaku loko o lava mali yin'wanyana a kota ku n'wi rhumela hi khadi.

Exihahampfhuka xi na nkoka loko munhu a vabya a ri matikweni man'wani hikuva xi kota ku hatla xi n'wi yisa etikweni ra ra rikwavo hi xihatla.

Emovha lowu nga na xihoxo i movha lowu wu hundzaka hikuva a wu langutangi leswaku ndzi le ku humeni tanihileswi loko munhu a huma laha a pakaka kona hi yena a fanekele a nyikiwa e priority.

Loko vahlampfa va lomba timovha eka van'watimovha laha tikweni ra hina swi endla leswaku va kota ku hakela timali ku lomba timovha leti, leswi swi tlakusaka ikhonomi ya tiko ra hina. Xin'wanyana swi pfuna e van'watimovha loko va lunghisa timovha ta vona va kuma emali from vahlampfa lava va endla leswaku va pfula mitirho ku thola vanhu va laha kaya, leswi endla leswaku ku tlakuka ikhonomi ya hina hi ku va unemployment rate yi va yi hansi.

Xa masungulo i ku loko vachayeri va za va rhwala evanhu vo tala ku tlula mpimo va va va lava ku hatla va endla mali, naswona xin'wana lexi va hlohletelaka i ku muchayeri vo tala va kota ku tirha nkarhi wo ntsanana hikuva timovha ti tele. Xin'wana lexi va hlohlotelaka i ku swi tolovelekile ku vachayeri va swibazana va rhwala vanhu vo tala, leswi swi katsa swi swi hlohletela hi vakhandziyi lava pfumelaka ku khandziya eti swibazana hambi swi tele.

I swa nkoka ku kereke yi va na vutleketli bya vona hikuva va kota ku rhwala evadyuhari va va va yisa kerekeni na ku va vuyisa emakaya ya vona. Xin'wanyana lexi vutleketli bya le kerekeni byi pfunaka i ku loko ku ri na ti-conference-e va ngheni va kereke va kota ku famba hi vutleketli bya le kerekeni ku ya ka ti-conference leswi hlohletelaka vanhu lava kalaka timali ku va kota ku ya ti-conference-seni loko va swi lava.

Munhu loko a ya khandziya xihahampfhuka u fanekele a va na ebege yo khoma hi voko leyi tikaka ten wa ti-Kg, kasi naswona u fanekele a va na u pfumeleriwa ku rhwala ni bege leyikulu leyi tikaka hansi ka forty Kg. Leswi swi endleriwa ku ku tiyisisa vuhlayiseki bya vakhandziyi va xihahampfhuka, ku endla leswaku xihahampfhuka xi kota ku famba hi ku hlayiseka naswona swi va swi lawuriwa hi milawulawu leyi yo hambanahambana leyi tirhisiwaka hi matiko mo tala.